Ezemidlalo ziluncedo ekuphuhliseni zakhono zobunkokheli kulutsha ngoba imidlalo eminintsi umntu akayidlali yedwa, uyidlala beliqela. Ngoko ke inceda kuba akwazi ukusebenzisana nabanye abantu. Akwazi ukuthetha, bavane nabanye abantu. Akwazi ukumamela izimvo zabanye abantu nokuzithemba, uncedo kanjalo.

Ezemidlalo ziye zibe luncedo ebantwaneni, njani? Baye bakwazi ukulandela imiqathango okanye imithetho ngoba zonke izipoti, ezemidlalo zinemithetho. So, umntana uye ke abe nesimilo, alandele umthetho lowo wezemidlalo. Nasebomini ke uye abe njalo, alandele imithetho akwazi unokwazi ukuzinzisa okanye ukubhalansisa izinto zesikolo nezemidlalo. Iye ke imenze abe ngumntana okwaziyo ukwenza izinto ezininzi ngexesha elinye kungakhange kube kanti ikhona efeyilayo.

Esi sakhono siye sincede indlela yokuziphatha kumdlali loo. Imncede indlela yokwazi ukuthetha nabantu nendlela yokucinga. Iphinde kwakhona imncede kwindlela yokulungisa ngayo ingxaki ekhoyo, which is problem solving.

Ingenelo yokuzilolonga ningamaqela kukuba uthi xa utyhafile usonqena uyokuzilolonga omnye akukhuthaze ngokuba hayi masiqhubeke sizilolonga. Kodwa xa uzilolonga uwedwa uye utyhafe amaxesha amanintsi, ungafuni ukuzilolonga. Kodwa xa nizilolonga ningamaqela niya nikhuthazane ukuba niqhubeke ukuze iphupha lenu lifezeke.

Ngokuba iqela lezombhoxo lwaseMzantsi Afrika lubumbene, luyavana, akho ufuna ukuphumelela kunomnye. Basebenzisana kunye ukuze baphumelele. Awukho ufuna ukugqatsa phambili kunomnye kodwa basebenzisana as abadlali, ii-team members.

Abe nolwazi oluphangaleleyo malunga nomdlalo loo. Abe nendlela yokuthetha nabadlali. Angabi namkhethe kwabanye, kwabadlali, athande abanye ngaphezu kunabanye. Anike amathuba alinganayo kubo bonke abadlali. Angadlalisi abadlali abathile kuphela.

Uye umntana akwazi ukuzithemba, akwazi ukuthetha kunye nabanye abantwana, afunde nokwazi ukusombulula iingxaki eziphakathi kweqela lakhe lo mdlalo adlala kulo. Kodwa okungaphezu noko akwazi ukuzithemba, akwazi ukuthetha iimbono zakhe.

Owona mdlalo uthandwa kakhulu eMzantsi Afrika yibhola ekhatywayo. Ndicinga ukuba isizathu soba abantu bathande ibhola ekhatywayo kuneminye imidlalo, kungoba ibhola ekhatywayo inamaqela amanintsi. Ayiloqela linye, ngamaqela amanintsi. Ngoko ke inika loo nto leyo abantu babe nethuba loba balandele amaqela ahlukeneyo. Okwesibini, imithetho yebhola ekhatywayo ilula kakhulu kwaye ibhola ekhatywayo inikisa umdla xa kudlalwa, awubi namasikizi and iyakhawuleza inikisa umdla novuyo. Ayikho slow, ayicothi but inikisa nje umdla. I think sesona sizathu eso kunye ke namagwijo ebhola ekhatywayo.

Mna ndiye ndizenzele ingeniso ngokuthi ndincede abantu xa benengxaki nee-cellphones zabo. Umzekelo, abantu abanengxaki nee-emails zabo abakwazi usebenzisa okanye uthumela nokufumana ii-emails zabo ndingenelele apho ndibhatalwe. Abantu xa benengxaki balibele iiphasiwedi zokuvula iifowuni zabo baye baze kum ndibavulele ifowuni. Xa benengxaki nee-laptop zabo ndiye ndingenelele ndibancede, bandibhatale. So, mna ndiye ndisebenzise isakhono sam sokwazi itheknoloji yale mihla siphila kuyo ukufumana ingeniso kwaye andinakhompethishini apho ndihlala khona. Kuyaziwa ndim ndedwa okwaziyo ukulungisa iinto ezidibene neetheknoloji.